Ee le fa morago e sa itsege thata ke tla akanya go e leka gonne, e tla nna le molemo mo itekanelong ya me.

Ke bua ka leungo le le itsegeng thata ka perekiso ke leungo le e leng gore le tlhoka mbu o nonofileng gore le tle re kgone go tlhoga sentle, le bongwe le tlhoke le metsi a phepa kgapetsakgapetsa gore maungo a gago a tle a tswe a nonofile.

Morogo batjha madi o tsaya peo o e tsenya mo mmung wa gago o nonofileng ka mo tshingwaneng ya gago, o bo o e noseditse kgapetsakgapetsa and e bo e fiwa le letsatsi, gore e tle e kgone go bona lesedi morago ga moo e tla e fetsa go gola o tla be o e roba.

Rooibos-e o tsaya peo ya rooibos o tla e tsenya mo tshingwaneng ya gago o tshele metsi o e nosetse kgapetsakgapetsa, mme morago ga dikgwedi di se kae o tla bo o e tsaya o tla go e ropa, fa o e roba wa e tsaya e tlabe ya ko femeng ya di rooibos-e ko ka beng go diriwa tee ya rooibos-e ka yone, e tla ome siwa mme morago e pakete dingwe e tsentswe mo dipakaneng tsa teng e romelwe kwa mabenkeleng gore e ya go rekisiwa.

Ee, teye ya rooibos-e e botlhokwa thata mo itekanelong ya rona jaaka e ka fokotsa malwetsi a tshwana le a malwetse jwa pelo, bolwetsi jwa sukiri, le bona bolwetse jo bo itsegeng ke high blood pressure.

Metsi ke tlhoba boroko mo nageng ya rona ya Aforika Borwa jaanong ke tshepa gore balemirui batla bo bana le tlhokego ya metsi ao e ba direlang bothata fa mo dijalong tsa bona tsa rooibos, mokgwa o mongwe o ka rarabololwang ka ona ke gore puso tshwanetse e leke ka natla go thusa balemirui ba naga ya rona.

Tiro ya dikgwetlho tse balemirui ba maungo ba lebagana le tsona ke gore maemo a bosa a tsamaya a fetoga-fetoga ba sa iketlang, mme a feleletsa a senya dijalo.

Dingwe tsa maungo tse di tshwanang le diterebe, diperekisi, diapole, le tse dingwe di a omisiwa mme morago go diriwe dilo tse dingwe tse di oketsegileng ka matute.

Maungo a jalwang thata mo nageng ya rona ke maungo a tshwana le dipanana, diapole, le dinamune gonne ke yona maungo a e leng goreng go tloga ka kgwedi ya ferikgong go fitlha ka kgwedi ya sedimonthole ga nke a tlhokang.

Merogo e jewang thata ke merogo e tshwana le morogo wa khabitšhe, ditamati, dieye, le merogo mengwe e e bonolo go ka tlhoga e tshwana le dinawa.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo thata mo temothuong ya segompieno gonne balemirui ba le bantsi ba ikaegile ka tsone, go godisa dikgwebo tsa bone le ko fepa malapa a bone.

Wine Farming go tewa gore wine ya bo e dirilwe jwang re a itse gore wine e dirilwe ka maungo a bitsiwang diterebe a e le goreng a omisiwa mme morago a tsene mo processing ya go dira yona wine.

Di diriswa tse o ka di tlhokang go itirela tshingwana kwa lapeng o tshwanetse o nne le metsi a ma ntsi a e leng gore o tla nosetsa dijalo tsa gago ka o ne, mme o tla tlhoka garafo go tlhagolela dijalo tsa gago, o bowe o tlhoke le nnete go apesa dijalo tsa gago gore di sa jewa ke diphologolo, o tla tlhoka le mmu o nonofileng o tla kgonang go tlhogisa dijalo tsa gago gore di tlhoge ka nepagalo, o bowe o tlhoke le letsatsi gore le bonesetse dijalo tsa gago.

E thusa thata gonne batho ba le bantsi jaanong ba itlhophela yona mofuta wa teye wa rooibos-o thusang itekanelo ya bone.

Dithoro tse ke di itseng ke mmedi o botlhokwa thata go dira dijo le bone.

O tshwanetse go itse dipeo tsa rooibos-o, o itse gore dijalo tsa rooibos-o di tlhokomela jwang.

Rooibos-o o tshwanetse go dirisa metsi, mme ba go tshela mo teng .

Merogo jaanong e dirisiwa mo di salad teng tse di farologaneng.

Ke ne ke tla reka morogo wa ditapole le ditamati gonne go bonolo.

Fa ditlhwatlhwa tsa maungo di ya kwa godimo badirisi ba feleletsa ba retelelwa ke go reka le go support-a dikgwebo.

Di ama thata gonne go nne le dijalo tse di sa batleng maemo a bosa a a mogote thata, mme go nne le dijalo tse di sa batleng maemo a bosa a tshetse dijo.

Maungo a tlisa di minerale, dibithamini, le metsi mo mmeleng wa motho, mme fa a kopantsweng le dikotla di tlisa phepo le boitekanelo jo bo siameng.

Maungo a na le seabe sa go tshegetsa ikonomi ya Aforika Borwa ka gonne a tlhola ditiro, a tsenya madi a kwa ntle a tsweletsa kgaolo tsa mo magaeng.

Merogo e nna le seabe mo boitekanelong jwa motho gonne e na le dikotla e na le di fibre e na le dibithamini le di minerale.

Merogo ke dijo tse di tletseng botshelo tse di sireletsang kgatlhanong le malwetsi, mme di tokafatsa tsogo ya rona.

Batho ba bangwe ba rata go nwa rooibos gonne ga ena caffeine-e, e ntsi e bile e na le tatso e e bonolo.

Rooibos e ka nna sesupo sa temothuo e e tswelelang le tikologo e e boikarabelo.

Malome o nthutile gore o tshwanetse o tlhokomele tikologo e o jaletseng rooibos-e ya gago mo go yone.

Rakgadi o rata go apeya merogo e e farologaneng e tshwana le morogo wa spinach-e, morogo wa thepe, morogo wa khebitšhe, morogo wa beetroot-e, le morogo wa lephutsi, mme merogo o ke o ratang thata ke morogo wa lephutsi le morogo wa khabitšhe.

Rooibos e farologana le mefuta e mengwe ya di teye tsa ditlhatsana gonne yona ga ena caffeine e e kwa godimo, mme e na le tatso e bonolo.

Temothuo ya diterebe mo nageng ya rona e na le seabe se segolo mo ikonoming ya rona gonne e tlhama ditiro.